Into engenza abantu abadala bawuthandabuze unyango yindlela abathi xa befika ewe kumagosa ezempilo bafike baphatheke ngendlela engekho kahle. Umntu athi efika enomntu omdala ogulayo kodwa aqale ahlale iawari okanye into engange-two hours engancedakali ewe kumagosa wezempilo. Ndicinga uba yiyo into engumcelimngeni kwelaseMzantsi Afrika ukunceda abantu abadala.

Imali yenkamnkam iluncedo kakhulu kubantu abadala ukukhawulelana neempilo zabo ngoba ukuba ibingekho le mali lena abanye ngebengakwazi ukuzinceda ngokwempilo. Imali yenkamnkam iyinto yonke ezimpilweni zabo, iluncedo kakhulu ngoba baninzi abantu abadala abashiywe ngabantwana babo bebashiya beyozama impilo engcono kwezinye iindawo, babashiya bodwa. Kodwa ke inkamnkam yona yathatha inyathelo elikhulu lokuthi ibancede abantu abadala bakwazi ukuba bazijonge ezimpilweni zabo kodwa bangadiphendi ewe kwabo bayozama ewe impilo kwezinye iindawo.

Mama, ndiyasiva isicelo sakho. Ukhala ngesithukuthezi njengokuba ke uhlale uwedwa apha endlini, nathi sihlala singekho ngenxa yemisebenzi. Kodwa ke into endiyithethayo okanye into endiyicelayo inye ukuba uziphathe kakuhle kwindawo apho uzawugcinwa khona. Uvumele abantu abaza kuphatha phaya,e ungabi nenkani kubo kuba kaloku bazobe bencedana nawe ngalo lonke ixesha. Ewe, uzawufumana abanye abantu abakhoyo phaya nikwazi uba nincokole kodwa kumele ube nendlela yokuziphatha.

Dadewethu, ndiyakuva into okokuba uyayikhaba yonke le, le nto iza nomama. Kodwa ke ndicela ukukucacisela into yokokokuba thina asihlali sinaye ngamaxesha onke umama apha endlini and kwizinto ezinintsi uye asokole. Kunzima nokuba ayozikhelela ewe namanzi, ufike mhlawumbi singekho nawe uhambe iindlela zakho, dadewethu. Ngoko ke ndiyacinga intoba xa eya kulaa makhaya phaya umntu uyahoywa, uhlala enomntu amhoyayo ngamaxesha onke. Xa bekhala phaya kuye kufike umntu ngoko nangoko azomnceda. So ndiyacela into yokokuba siyamkele imeko umama aza nayo, nam ewe ndiyayazi into yoba bayakhathalelwa abantu abadala e-healthcare.

Okokuqala, baye bacinge indlela abazawuphathwa ngayo phaya ngenxa yento okuba intliziyo nayo iyacinga into okokuba ngumzali wam loo, phaya akazuphathwa ngale ndlela mna bendimphatha ngayo umzali wam apha. Ndiyayazi intoba umzali wam ucofwa kweyiphi na indawo ukuze abe rayithi. Phaya mhlawumbi uzawuba nenkani yakhe and then bangavisisani ewe bobabini, agqibele ke sethetha ke esithi uphatheka kakubi ngenxa yentoba akancengwa. Mna bendikwazi intoba ndimcenge.